Ndicinga ukuba le inedekha enye yeyona ikhuselekileyo ngoba xa ngexesha lengozi akunonzakala kakhulu abantu bonke. Kodwa le ineedekha ezimbini bangonzakala kakhulu abantu, ngoba izawube beliqela abantu abakhwele kuyo. Okwesibini, bangonzakala kakhulu kuba inobungozi laa bhasi ineedekha ezimbini, uyijongile nje uba inobungozi, bangalimala kakhulu abantu.

Iinto endingathi andizithandi ngalo msebenzi wokuqhuba uloliwe othwala umuthwalo enzima kuba lixesha endilithathayo ukufika kwezo ndawo, kwezo ndawo ndisingisele kuzo. Uthatha ixesha elide kuba kaloku inomthwalo onzima.

Ndingahlala kwisikhululo sebhasi njengoko ndisandofika ibe yona sekukudala ilibazisekile. Ndingahlala kuba noko xa ichaza ukuthi ilibazisekile ngamashumi ngeeyure ezilishumi zonke ithi loo nto seyikufutshane noba ifike apha , apha kwesi sikhululo ndikuso.

Nenze impazamo ngokuthi nindifake kubantu abaya , abaza kuya eRhawutini ndibe mna ndithenge itikiti eliya eKapa. Nditshintsheleni ke, ukuze ndikwazi nam ufumana, ndikwazi nam ufumana itikiti eliya eKapa.

Eyona nto ndingayithandiyo ngokuba ngunoteksi kule ndawo ndihlala kuyo, kukuba uthi uhleli nje ube kukho abanye oonoteksi abandikhontrolayo uba mandithathe apha ndingathathi apha, ndiyeke apha. Yeyona nto ndingayithandiyo leyo ngokuba ngunoteksi kule ndawo ndihlala kuyo.

Ubungozi obuba khona xa oololiwe belayisha ngaphezu kwenani labakhweli elimisiweyo kukuba kubakho uxinano, abanye bayonzakala, abanye baphele sebesifa okanye bewela esiporweni ngenxa yotshilizwano.

Ndicinga uba indlela abaqhubi bezithuthuthu ngazo iindlela kukuba bayakwazi unqumla kwiindlela ezingama-short cuts, futhi kuba izithuthuthu izizithuthi ezizincinci bayakwazi ukukhawuleze baphunyuke kungekafiki itrafikhi. Bayakwazi uhamba noba imile itrafiki ngoba ezabo izithuthi zincinci.

Iindlela zasezilalini ziyi-gravel road, futhi zinde zinamagingxigingxi kuba ezinye zinamatye ezinye zinezigingqi. Kodwa ezasezidorophini indlela ziyi-tar road ixesha elinintsi, okanye ezinye ke ibayi-pavement, kodwa ke ixesha elinintsi kulula ukuhamba kuzo.

Ndicinga uba eyona nto urhulumente angayenza kuze abantu ukuze kuphucule ukhuseleko kubahambi ngeenyawo kukuba kujongwe ukuba kwezi ndawo bahamba kuzo akukho mahlathi na. Uba akhona awasuse okanye asondeze imisebenzi ebantwini kufutshane neendawo abahlala kuzo ukuze bangahambi imigama emide enobungozi enje ngamahlathi nezinye ke indawo okanye namathafa.

Ndithanda ukuhlala kwesi singaphambili ecamkodrayiva. Kuba uxinano alukho phaya, futhi andikuthandi mna ube ndihleli nje ndiyagudlwa. Kungako ndisebenzisa ngaphambili.

Eyona nto isokolisayo ngohamba neprem, ngoba eteksini iya, iya ibe iye isokolise indaba yeprem eteksini ngokokuhlala. Naxa ndiphinde futhi mhlawumbi ndihamba kuloo ndawo inezitepusi kuye kuphinde kube nentsokolo endiyifumanayo.